Bakgweetsi ba dira ka go bala ditulo tsa ba bapagami ba bone pele ga ba ka tsamaya, gonne ga go nale o seyong ba tlile go bona mo setulong sa gage go sena motho moo, gape ba ba emela gaufi le koloi ya bona.

Ke gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ya go itlhompa, gape le go sa fitlhe nako e setse e fetile gape le go tlhapa ka nako tsotlhe. Le go tshwara bapagami ba gago sentle, gape le go sa nwe nnotagi o le ko mmerekong.

Selo se ba ka se e dira ke go hira mapodisi a le mantsi kgotsa ma security ba kgone go lebelela dikhontheinara tseo, pele ga di ka tsena mo dikepeng. Gape e ka thusa thata gonne e tlile go fokotsa taba ya go utswiwa ga bana ba ba isiwang ko mafatsheng a ba sa itseng.

Le nna nka rata go pagama sefofane, mo botshelong jwa me gonne ke dula ke bona sefofane mo mafaratlhatlheng kgotsa se feta mo lefaufaung. Nka rata go se pagama and gape ga ke tshabe sefofane ga ke tshabe lobaibai. Nka rata go se pagama sefofane helicopter kgotsa aeroplane.

Ditulo tse e le goreng ba itekanetse gape le go gore re ba tlhompe mo tseleng, gape le bone ba itse gore ga re le teng ba sa tshoga re tla ba tlhokomela mo mebileng.

Nna ke bona sepalangwa se se siameng go tsamaisa dithoto e le sa terena gonne sa terena se tsamaya tsela e one, and gape ga gona tse dintsi tse ke ka utlwa gore gatwe di senyegile kgotsa di bodile. Kapa le dikepe le tsone di a kgona go tsamaisa dithoto sentle, jwale ke nagana terena le dikepe ke tsone tse di tsamaisang dithoto sentle.

Ke akanya gore batho ba ba dirang dithulaganyo tsa dipalangwa, ga ba na seabe mo go rarabololeng bothata jwa di pitlagano ya diterena. E fela ba ba dirang melao ya dipalangwa ke nagana ba na le seabe, gonne melao ga wa tshwanela go dumela gore diterena di tlale thata, gape ba tshwanetse ba beye le mapodisi mo ga ga diterena ba ba tlo lebelelang dilo tse di itseng.

Ke molao wa go over taker, wa go feta koloi e nngwe e bo ya ko pele ga yone, gonne molao o ke dula ke bona dikoloi tse dintsi di iphitlhela di le mo dikotsing, tsa dikoloi ka lebaka la go sa lebelele dipili gape le go feta ba bakgweetsi ba bangwe fela mo tseleng.

Go bua nnete fela ga se ke pagama sefofane mo botshelong jwa me, ka jalo ga ke itse gore ke tle gore sefofane se tsamaya jwang ga se le ko moyeng. Mo leetong le le telele nka rata go pagama sefofane ke kgone go itse gore sefofane se tsaya jwang.

Bapalami le boitshwaro ba bone bo na le seabe se se ngata, gonne go itlhokomela go thusa le bakgweetsi le bone ba kgone go re tsaya sentle gape le go itshwara sentle go a thusa gonne ra tlhompana gare le mo tseleng, gape kgona go dira le bakgotsi ba ba ntšwa mo tseleng.

Di a thusa thata gonne di a tla le tsone ga re tlhoka go tsamaisiwa gape tsone di a dira le bosigo, ga go sena ditekisi gape di a thusa gonne di go baya mo o yang teng ga o ye ko taxi rank-eng, kgotsa o ile go di emela ko di-rank-eng. Di a thusa thata gonne di dira botshelo jwa rona bo nne bonolo thata.